Qinisekisa ukuthi uyabheka ukuthi umasingcwabisane owuthathayo uzokukhavarisha isikhathi esingakanani, ngabe iy'nyanga eziwu-three, noma izinyanga eziwu-six. Loko kusiza wena ekutheni uma, uma kukhona ilungu lomndeni ekhaya elidlulayo, engozini yemoto, bayokwazi ukufihla, lowo muntu, noma uma kukhona omunye ekhaya odlulayo izinyanga eziyisithupha zingakashayi, noma eziwu-three lezi ozithethe, beyokwazi na ukukufihlela lowo muntu, ngaphandle kokukhumbuza ukuthi thina sifihla umuntu wengozi, hhayi umuntu ozishonele nje ngokukaNkulunkulu, kubalulekile lokho ukuthi ukwazi. Imali oyikhokhayo uyiqinisekise futhi nayo, ukuthi injengesivumelwane enivumelene ngaso nabantu bakamasingcwabisane. Ukufaka umuntu ozoba i-beneficiary, phecelezi ummeli wakho, lokho kusiza ekutheni uma kwenzeka okubi.

Kubalulekile ukuthi uma uyobhalisa noma u-UIF yakho, qinisekisa ukuthi awusebenzi. Kumele uye emahhovisini akhona, uyocela iphepha uzoligcwalisa wena, liphinde futhi liyogcwaliswa nasemsebenzini la obukade usebenza khona. Lapho-ke uliphindisela khona futhi emahhovisi aka-UIF ukuba bayolihlola, mase bekunika izinsuku zokuthi ubuye uzolanda imali yakho.

Ubheke ukuthi isikhathi esingakanani awusithathayo ukuze uvuthwe umasingcwabisane wakho, ube ilunga eliphelele. Abantu abangaki abavumelekile ukuba bangene ngaphansi kwakho, imali le ewukheshi uyakwazi yini ukuyithola, imali yoxhaso lebhasi, uyakwazi yini ukuyithola ikuphi? Yikuphi futhi ezinye izinto abakwazi ukuzenzela wena uma uyilunga labo, njengokuthathwa komzimba, uyobekwa endaweni yawo, ukugezwa kwawo, nokulungiswa kwawo, bayakwazi yini ukukwenzela umhlobiso entendeni lelo osuke ulitholile.

Njengobasazi nje ukuthi i-overdraft ifuna engathi ungahlezi uyikhokhela ukuze izokwazi ukwehla isamba sakho osikhokhayo, uphinde futhi ukwazi nokuthola inzalo. Izinhlelo zombili-ke zigxile ekutheni uzibhalansise ngendlela yokuthi ukwazi ukuthi ngenkathi ukhokha, kungenkathi isikweletu sakho naso sehla. Ukuze phela i-overdraft nayo izophela, kumele ihlezi ikhokhelwa ukuze nenzalo yakhona izobonakala iwumthamo.

Ngizizwa ngikhululeke kakhulu ngokukwazi ukuthumela imali ngokushesha, ngisebenzisa amaselula esimanje. Lokhu kuseyiva isikhathi, futhi akudingi nokuthi ukwazi uyoma isikhathi eside emabhange ubambe ulayini, ukuthi uzothumelela umuntu imali. Loku nje ungakwenza efonini, futhi kuyashesha, akudingi nane-airtime, uyakwazi nje ukuthumela namahala. Siyawubonga-ke inguquko yethekhinoloji okuyiyona esilethele le mithamo wenkululeko.

Umthetho webhizinisi ukuba senze inzuzo. Ukhumbule phela uJoeman njengoba engusomabhizinisi wasemakhaya kha, umsebenzi wakhe nje ukwazi ukuthi uyadayisa mese ubolekisa abantu ngemali. kube yingozi kuyena, ukuthi phela izimali lezi ezibolekwayo ziba nenzuzo okumele uyikhokhe. Kungabaluleka kuyena ukuba aye, exhumane nabantu basebhange, abazomcacisela kabanzi mayelana nohlelo lokuba nemali engaphezulu, engahlala futhi naye. Loku kungamdalela amazinyo abushelelezi.